Merogo e tiisa masole a mmele. E dira le gore re dule re itekanetse ka dinako tsotlhe.

Phologolo e nna nka e beolwang, nka itlhopela go beola nku, ka gonne nku e bonolo go gaisa.

Tee ya rooibos ga e na caffeine, ebile e na le di-antioxidant-e tse dintsi, mme seno se dira gore e nne sejo se se rategang thata mo bathong ba ba eletsang go nna le botsogo jo bo siameng.

Re beolwa diphologolo ka gonne, re kgona go dirisa matlalo a teng go dira bo ditlhako, bo mabanta, diaparo jalo le jalo. Mme ke bona go le bonolo go beolwa diphologolo, ka gonne diphologolo re di beola gantsi ga di sule.

Kotula dijalo mo kgatong e e siameng ya go butswa, go tlhomamisa boleng jo bo siameng le tatso. Go tshwara ka bonolo, go tshwara dijo ka bonolo go thibela go nna le marontho le go senyega.

Mefuta ya merogo ke beetroot-e, khabetšhe, lephutshi. E fitlhelwang kwa nageng ke thepe.

Rooibos-e e jalwa ka peu, lefatshe le le siametsweng, le le nang le metsi a a lekaneng. Rooibos-e e jalwa ka 'Phalane kapa Moranang. peu go thusa go gola, go hlokolola ditlhare go di thusa go gola, go fepa ditlhare ka mafura a a siametsweng, go dirisa gore lefatshe le nne le moisture e e lekaneng.

O sega nama ya gago ka go lekalekana, ga o fetsa o tshela letswai, ga o fetsa o tshela tsa gago, ga o feditse jaanong, o anega nama ya gago.

Temo ya leruo go akaretsa go tlhabiwa ga diphologolo. E na le seabe mo go ntshiweng ga di-gas-e tse di bakang kgotlhelo, segolobogolo ka go ntsha methane le nitrous oxide.

Boboa le matsela a ka sireletsa dijo fa di bolokilwe, le fa di tsamaisiwa. Ka go dira jalo, a thusa go boloka temperature e e siameng, le go thibela gore di seke tsa senyega.

Ga re gama diphologolo, re di gamela gore bone mašwi, le go tsaya lobebe la mašwi re dira tšhisi ka lone.

Ditiro dilo tsotlhe tse di tlileng go tlhokegang gore di rekiwe ka go lemiwa, di tlile go tlhaela ka ntlheng ya madi a tlileng go, ka ntlheng ya madi a mannye.

Fa ne ke ka kopana le motho a beola diphologolo, ke ne ke tla mmotsa gore goreng a di beola.

Dijo di omisediwa gore, di seke tsa bola.

Ga go bontshe botho, ka ntlheng ya gore diphologolo ga di a tshwanelwa go bolawa.

O tshwanetse go bona gore a mmu wa gago ke mmu o o siameng, pele o ka jala.

Tlhapi ke selo se se dulang kwa metsing, mme ba e tshotse kwa metsing, gotla go e tsaya ba e kgabetlhelela. Ebe ba e kolomaka, ebe ba e tsenya mo tin-ing.

Ke gore di a utswiwa, mme di utswiwa segolojang kwa motseselegaeng.

Fa go le mogote, o tshwanetse go nosetsa gangwe le gape ka gonne, metsi a nwelela ka bonako mo mmung.

E ka tokafatsa maemo a temothuo ka go ruta badiri go dirisa didiriswa tsa temo sentle.

Temothuo e ka tokafatsa tsela ya go boloka dijo ka go di omisa.

Fa batho ba na le kitso ya go rua, go nna bonolo mo go bone gore ba kgone go rua.

Ditlamorago tsa go ntsha matlalo mo diphologolong ke gore, diphologolo ka bontsi di simololwa di bolawa, ka ntlheng ya gore go batliwa matlalo.

Go beolwa ga diphologolo go fokotsa mogote mo diphologolong.

Merwalela e senya dijalo. Ka jalo, balemirui ba tshwanetse go itse gore ke setla se fe se ba tshwanetseng go lema ka sona.

Badiri ba dipolase ba bereka mebereko e mentsi ebile e bokete. Mme ba amogela madi a mannye.

Ke batla go itse gore ke dimela dife tse di fodisang, ebile di fodisa malwetse a feng.

Ba ka simolola go dira metšhini e e beolang diphologolo.

E ka ba thusa ka go bapatsa dikgwebo tsa bona mo mafaratlhatlheng, ebile go ka nna le diphatlhatiro tse dintsi.

Ke ithutile gore rooibos-e e robiwa jang.

O tshwanetse go tshela di-fertilizer mo mmung wa gago, gore e nne mmu o o siameng.

Balemirui ba ba rutegileng go le gantsi ba dirisa dilo tsa thekenoloji. Ba ba sa rutegang, ba dirisa ditsela tsa go lema tsa segologolo.

Balemirui ba ka simolola go ga metsi mo dikhuting gore ba kgone ba nosetse.

Ba tshwanetse ba netefatse gore diphologolo ga di tsamaye mo motseng. Ba netefatse gore ba di direla masaka mo di jarateng tsa bone.

Merogo ga ena mafura a mantsi, ka jalo e thusa mo go ja dijo tse di nang le dikotla tse di botoka.

Motho yo o nang le katiso ya semmuso kgotsa ya sekgwebo, o nna le matshelo a magolo a go bonwa ke beng dipolasi kgotsa dikgwebo tse di amanang le temo.